Ukushiwa khona ibhasi elihamba umhambo olude, inkinga kakhulu, ngoba kumele ngimele enye ibhasi le ekwazi ukuhamba umhambo olude. Ngoba amatekisi azofuna imali eningi kakhulu enginganayo. Kumele ngimele enye ibhasi. Ukufika kwami ngizofika isikhathi eside kodwa into ebalulekile ukuthi ngizabe ngifikile.

Sanibonani Mnumzane. Ingabe amatekisi azofika sikhathi bani? Ngoba mina lana ngishayiwa isikhathi. Kumele ngihambe ngiyo kumhlangano obaluleke kakhulu. Ingaba yini eyenza ukuthi amatekisi abambezeke isikhathi? Ingabe uMnumzane angakwazi ukungichazela ukuthi ngikwazi ukuzwisisa and futhi ngizolinda isikhathi esingakanani?

Kungayenza ukuthi abashayeli bamabhasi bakhulume kangcono, nabantu abagibela amabhasi. Bangakwazi ukuba nenkulumiswano ukuthi sicela nime la ngesikhathi esithize. Baze bashayele kahle emngcwabeni, ukuthi kungabi nengozi endleleni.

Ngingathanda ukugibela phambili, ngoba uma ngigibela phambili ngiyakwazi ukukhuluma nomshayeli. Ukuthi ngikwazi ukubona nezindawo kangcono nala ngiya khona.

Wahlala isikhathi ekhaya ngoba imali isuke beyingekho. Ngoba kube kune isiteleka samabhasi. Umndeni wakhe bazithola babulawa yindlala.

Imigodi emigwacweni yebhucu, nemigodi emigwacweni yethiyela, ihluka ngezindlela eziningi. Ingakhulukazi ngendlela eyakheka ngayo kanye nomthelela wezimo zezulu,

Kubaluleke kakhulu ngoba kumele basebenzise indlu encane ukuthi bakwazi ukuzisiza. Futhi ngoba lo hambo le lude kumele bame lapha ey'tolo bakwazi ukuthenga nokudla.

Cha azange kwayenzeka. Ngithemba ukuthi uma kunga wenzakala umshayeli uzophuma amise ibhasi la izohlala khona la kuphephe khona, acele abantu ukuthi bakwazi ukuyo mthelela ipetroli, amafutha webhasi, futhi ukwazi ukuchubeka ehambe.

Sawubona Mnomzane. Ngiyabonga ngokunginika ithuba lokukhuluma nawe. Ngiyilungu elivamile lale nkampani, futhi ngifisa ukuveza ukukhathazeka kwami mayelana nokunyuka kwamanani wokugibela. Ngiyazi ukuthi nani ukuthi niyize ingaba ukuthi nibhekane nezinto eziningi. Kodwa besicela ukuthi ninciphise kancane ngoba kusuke kunzima kakhulu ukuthi nathi sonke sikwazi ukusebenzisa itekisi.

Inhliziyo yami isuka idabuka mengezwa isimo lesi. Ngoba uhulumene uyayikhipha imali ukuthi balungise imigwaco ukuthi amatekisi ney'moto zokwazi ukuhamba kahle.